Ndingathi makathenge iPlayStation. Ngumdlalo weevidiyo onikisa umdla kuba wona sizokwazi ukuwudlala sobabini sakhe nabanye nobuhlobo, nabanye abantu sidlale nabo.

Baye bathi boyijonga bayibone intle. Bathi xa bebadala ke ngoku bayenze, phofu baqala ngoku bebancinci.

Kungenxa abazali basenenkolelo yokuba ibhola ekhatywayo yeyabafana, fanele idlalwa ngabafana not amantombazana. Kwelinye icala bacinga ukuba basenokonzakala nokonzakala phaya ebaleni.

Ndingamxelela ndithi xa ephakathi kwabanye abantwana funeka be nendlela yokuziphatha, abe nendlela yothetha, angadlali ngobundlobongela nabanye abantwana.

Ndingathi nguSiya Kolisi kuba ngoyena mdlali obalaseleyo kwiqembu lamaBhokoBhoko.

Ukudlala ezemidlalo kungamnceda umntana ekuhlakuleleni esi sakhono ngoba uzawube esebenza nabantu, esebenza nabanye abantwana, ke ngoku kuzawufuneke efunde ukwazi ukusebenzisana nabanye abantu.

Ndingamthengela iPlayStation. Isizathu sam uba mandimthengele iPlayStation izawukwazi yona uba mayimgcine esendlini akwazi uba makadlale nabahlobo bakhe apha endlini. Xa elapha endlini phambi kweliso lam, kuzawuba lula uba mandimqwalasele angenzi izinto ezibheke ecaleni.

Umdlalo we-elektroniki endiwuthandayo kwifowuni yam ngumdlalo we-word search apho ukhangela khona amagama ufike imiksa miksiwe emanintsi la magama owafunwayo, funeka ukhangele ke ngoku. Unobangela uba mandiwuthande kungenxa yobana iyayikhulula ingqondo ivuthulule irusi, ukwazi uba mawube ngumntu ocinga msinyane nokufunda izinto lula.

Owona mdlalo ndiwukhumbulayo ebendikhe ndiwubukela kulapho iKaizer Chiefs ibikhuphisana neOrlando Pirates kwiNedbank, iChiefs iye yawina. Into endenza uba mandingaqulibali ke kungenxa yobana iChiefs ugqibela kwayo uwina kwakungo-twenty ten, oko yayiluza seyizowina kulo nyaka ngo-twenty twenty-five.

Andikwazi ukwenza iminqweno yam ndiyenzele umntana wam ngoba xa esekhulile naye unalo ilungelo lokuthatha izigqibo ngobomi bakhe. Xa mna ndifuna abheke eyunivesithi abe yena iyunivesithi ebona uba eyizumsa ndawo ngoba laa nto aza yoyenza phaa akayithandi ayithandayo yile, ndingamkhulula ndithi makayenze.

Ndingabuza kurhulumente ukuba manyatheloni azathi awanyathele ukuqinisekisa ukuba aba bantu bathi barhoxise iinyawo kwizenzo zabo.

Iintlobo zemidlalo ezikhuthaza intsebenziswano nomanyano yibhola ekhatywayo, yibhola yeqakamba, yibhola yombhoxo kunye nebhola yomnyazi ngoba zonke awukwazi uyidlala uwedwa. Kunjalo nje kufuneka abantu othe xa udlala nabo ubathembe nabo bakuthembe, nithembane, nimanyane.

Ukhona umntu endimaziyo owayethanda upheka. Waye waphumelela ishishini lakhe kuba waye waye wapheka, waphekela abantu akonela nje kuphekela isiqu sakhe qha.

Xa umntu eye wathatha into yam ngetyala ze akabhatala, andizokwazi xa esengxakini uba madiphinde ndimncede futhi.

Inzuzo eziza nale midlalo ebantwaneni zezokuba zibagcina besendlini bedlala lemidlalo. Abantwana abangamantombazana bona xa bedlala le midlalo bayakwazi ukusindisa ekudlwengulweni ngoba bahlala endlini.

Elona qela lebhola ndilithanda kakhulu yiSundowns ngoba yona inee-player ezidlalayo kakhulu, iwina iindebe ezininzi.